Ezi zizinto ezimbini esingafaniyo ngoko ke andikwazi ukuthi ndiyavumelana nabo ngoba abadlali bebhola ekhatywayo nabombhoxo bona kufuneke bezilolongile imihla nezolo ukuze kuthi babe kanti basemandleni bokudlala ibhola.

Andiyiboni iyinto ebachaphazelayo njengokuba bakhona abantu abakhetha ukuba bahambe bayokubukela emabaleni ibhola okanye imidlalo ngoba kulapho kuye kube mandi khona ukuphuma uyohlala nabantu.

Kuba ndingumntu oyoyikayo into ebuhlungu, umdlalo endinowubhatala nge-elektroniki endiwuthandayo ingaba ngumdlalo wombhoxo.

Zizinto ezimbini ezahlukeneyo ezi ngoko ke azinathi sisifaniswe. Umntu odlala ibhola yombhoxo nebhola ekhatywayo okudlala ebaleni kufuneke ezilolongile, kufuneke agade into ayityayo ngexesha, akufani nomntu odlala i-e-sports ngoba lo mntu yena unida nje i-training nedatha.

Into ebalulekileyo ngemidlalo yeevidiyo kukuba umntu aziqeqeshe ngokwakhe ngoba izinto ezininzi ziye zisilele ebomini bakho. Ukulumkisa abantu ndingathi umntu makazinike ixeshana ngosuku okanye phakathi evekini ayazi ukuba leliphi na ixesha lokuthi adlale iividiyo zakhe zee-games.

Ubumnandi umntu uyazenzela ngoko ke andivumelani nento yokuthi izinto zokuzonwabisa zezabantu abazizityebi. Ukuzonwabisa akunyanzelekanga ukuba umntu aphume aye emazweni, nokuzikhathalela uhleli apha endlini ucoce indawo ohlala kuyo nawe azicoce kukuzivisa kamandi oko. Zikhona izinto umntu angazenza umzekelo wazo uphakama apha ebhedini umntu ayobaleka kukuzivisa kamnandi oko or ukwenza into esiyibiza ukuthi yi-hiking apho umntu uthatha isigqibo sohamba umgama othile abuye azohlala endlini. Khange ukhuphe nemali ukwenza ezo nto sizibiza kuthi zii-recreation activities.

Umsebenzi odinga imali ngokuzonwabisa kukuphuma uhambe uye e-mall uyokwenza uyokuthenga izinto zokunxiba nokuhlala phantsi kwindawo ekubizwa ekuthiwa zii-restaurants nokuphuma uhambe uye kwiindawo konwaba apho kudlalwa khona imiculo iinkqubo zemiculo.

Umntu ngamnye akalazi izolo. Izigqibo zezethu, izicwangciso zezethu kodwa izigqibo zezikMdali wethu, koko ke kubalulekile ukuthi maxa onke umntu azonwabise ngoba asiyazi umntu uba ingomso lakhe lithini.

Ixesha elinintsi ndiye ndithande ukuthi ndiphume ndihambe ndiye e-mall ndiyokuzithengela i-ice cream, ndihambe ndindwendwele nabahlobo bam.

Kuba iyinto endingazange ndayenza, ewe, ndingayithatha njengento yokuzonwabisa ngoba loo nto ithetha ukuthi ndiza kufunda into entsha. Ngoko ke mna ukufunda into entsha kuyandonwabisa kakhulu.

Ewe, ukhona. Abantu bayakuthanda ukuhlala kwiindawo esizibiza kuthi ziithaveni, ngoko ke ayona nto mna endithi kukuzonwabisa kum oko. Ukuzonwabisa kukuchitha ixesha nam ndedwa ndenze into efunwa ndim ngexesha lam.

Kubalulekile ukuzivocavoca, ngoko ke ukuthatha ii-walks yinto endinoyicebisa abantu abadala abahlala ekuhlaleni kwam nokuba umntu azenzele noba yigadi encinci ukwenzela kusoloko igazi lihamba, nomzimba ushukuma.

Kwixesha esiphila kulo kukho kubalulekile kumntu wonke ukubaleka, ukushukumisa igazi, nokuthi uzenzele igadana yakho yezityalo oza kuyisebenza imihla nezolo. Kodwa ke xa ungumntu ongutata ekuhlaleni kubalulekile nokuba nibe lukhuselo lwabantu abangoomama nabantwana ekuhlaleni kwiimeko esiphila kuzo.